Ha ho hlokahale hore re fe bana mabitso ka ketsahalo tse etsahalang ha ba tswalwa. Ka hobaneng ka nako tse ding e no ba feela hore weather-a e tloha e le jwalo.

Ka nako tse ding hwa etsahala hore ba re tsebise ka pele ha metsi a tsamaya. Hore metsi a tlile ho tsamaya. Jwalo ha ho le jwalo re kgona hore re kge metsi ka di-bucket re wa behe ka tlung. Ho tle re kgone ho hlapa, ebile re phehe, re kgone le ho a nwa metsi ao. Le hape re kgona le hore re kgele metsi kantle hore re kgone ho flash-a di-toilet tsele tsa rona kantle di seka dula di na le ditshila ka hare.

Ha di sa tshwana le ka tsela e le ya kgale ya Sesotho. Ka hobaneneng di-funeral tsa jwale ha di sa hlomphiwa. Banana se ba apara se ba se ratang. Ka nako tse le tsa hale o no o tla o kwetse matsoho, o kwetse maoto. Jwale banana ba tla ka di ka dikete tse kgutswanyana, ba tla ba sa rwala hodima hlooho. Jwale ha ke bone hore nna di-funeral tsa ka jeno di sa tshwana le tsele tsa kgale.

Mahlale a bawang ka ho batho ba hale, haholo batho ba kgonang ho thola ntho tse ngata mahlale ka hore ngwanana a itshware jwang. Ke batho ba eleng hore ba dula mahaeng ebile ba sa ntse ba na le bo nkgono ba eleng hore ba sa phela. Ba ba ruta hore ngwanana o itshwara jwang, ngwanana o pheha jwang, ngwanana o etsa dintho tsa hae jwang ka tlung. Ke bona batho ba eleng hore haholo ba kgona, ba tseba.

Batho haholo ba tholang mahlale ao, ke batho ba eleng hore ba dula mahaeng ka nako tse ngata. Ka hobaneng ke bona batho ba eleng hore ba thola mahlale a hore ha o le ngwanana o itshwara jwang, ha o le ngwanana o pheha jwang, ha o le ngwanana o etsa jwang dilo tsa hao ka dintho tsa hao ka tlung. Ke bona batho ba eleng hore haholo ba kgona ho thola mahlale ao. Ka hobaneng ba dula le batho ba ba kgale ba e leng hore ba ba ba tseba, ba rutilwe hore ha o le ngwanana o itshwara jwang, ebile o etsa jwang dintho tsa hao.

Haholo nka dumelana le rangwane. Ka hobaneng ho holeng ha rona re hola re tseba ho thwe basadi le bana ba ja ka hara kamora e i-one.

Ee, ki le nna ke ile ka e fumana ke le lehlatsipa la kgethollo. Haholo ka hobaneng nna ke le ngwanana wa Mosotho.

Ee, ke ile ka e fumana ke le hara lehlatsipa la kgethollo. Ka nako ya hore ha ba na le nako e leng hore mo ho thweng banana ba ileng lebollong ba emela ka mo lehlakoreng le, banana ba sa yang lebollong ba emela ka mo lehlakoreng le. E ba bohloko ha e fihla e ba jwalo ka hobaneng ha e re tshware hantle ka ofela hore hobaneng re tshwanetse ho arohanya re le banana ka ofela, re kgona ho etsa ntho tse tshwanang.

Diboko ke ntho tse tswang kgale, tse leng hore motho o ne a bokwa ka tsona. Ebile haholo ha ne o imme, o tlisa ngwana lefatsheng wa bohlokwa. Ha o entse ntho e ntle o ile sekolong ebile o graduate-ile wa bohlokwa. Jwale seboko ke ntho e jwalo ya hore motho le motho ha ho na le ntho e ntle e etsahalang bophelong ba hae ba mo boka, ke tsela ya ho mo rorisa.

Ke tlabe ke keteka kwa le hae kwa Gauteng. Ka hobaneng batho ka ofela mo hae ba tlohile mo hae ba ya Gauteng. Jwale o tla be re ketekela kwa hae Gauteng, e tla be e le nna, mme, bana ba heso, bana ba malome malome, rangwane o tla be re le family ka ofela e felletse.

Ee, ba na le bokgoni morerong e, ka hobaneng ba kgona ho thusa batho ka mathata a e leng hore ba shebana le ona. Ba thusa batho ka mathata e leng hore ba shebane le ona. Ebile ba kgona le hore ba tswe ka hara tsela tsa bona hore ba kgone ho o thusa o be motho a betere bophelong ba hao.

Mefuteng ya dijo tsa setso, ke rata moroho. Moroho ha ke o ja pelo yaka e ba tshweu, e ba tshweu haholo ha ke ja moroho ka papa. Ebile e ba e ba ntho e nngwe ka hodimo ha eba hona le nama, le ha o se na nama mo moroho ka papa o monate ke a o jwetsa .